Iingxaki oogqirha kunye nomongikazi balapha eMzantsi Afrika bakrwada, abanayo indlela yokuthetha. Abantu baya kwiindawo zocela impilo bafike phaa oonesi bentshingintshingi bangenandlela yothetha. Ngoku umntu xa kufuneka aphinde abuyele phaa kulaa ndawo yocela impilo uye athandabuze kuba kuzawufika pha oonesi bentshingintshingi berongo bekrwada koonesi kunzima ubanceda. Enye into kwezi ndawo kuphileka kuzo, uncedo luphuma lukrwada, yiloo nto abantu bethandabuze uyofuna unyango bayoyika iimpendulo zoomongikazi nooqqirha.

Ha-a mna ndicinga ukuba abantu abadala baxatyisiwe ngaphezulu koluntu kuba uluntu lona izakhamzimba zabo zisekwindlela elungileyo kwaye abantu abadala izakhamzimba zabo zikwindlela engalunganga. Ixesha elininzi ngabantu abadala abafane bafikele seso seso sigulo. Uluntu lona alufani lugule iba kukukhula qha. Abantu abadala ngabona abagcwalisa iindawo zokufumana uncedompilo. Abantu abadala ngabona aba nezingxaki nemizimba yabo ukogqitha uluntu. Yiloo nto kufuneka kuxatyiswe abantu abadala kunoluntu.

Ewe, kuba iye ibanike imali yokuba umntu akwazi ukhwela aye emtholampilo. Iye ibanike i-energy yokuba umntu akwazi ukuzithengela into yokuba ayohlala emtholampilo ayofuna impilo. Bayayikhathalela ke xa kunjalo impilo yabo kuba umntu uye abone le mali aqonde uba okay namhlanje ndinayo ishumi lokuba ndiye emtholampilo. So ewe inkamnkam iyabanceda abantu abadala ukuba bafikelele ukukhathalela impilo yabo bayakwazi nokuzithengela amanye amayeza ngale mali yenkamnkam.

Ukumthengela izixhobo zokukhathala zasekhaya, ukucwangcisa ngempilo yakho mihla nemihla umjonge ukuba uqhuba njani. Ukumsa koomongikazi nakoogqirha ukuba ajongwe yintoni erayithi nengekho rayithi. Umsa kwamtholampilo ayoncedwa ngoomongi noomongikazi kunye noogqirha nokujongwa ukuba umzimba wakhe usahamba rayithi okanye esi sigulo anaso esi sifo anaso singabi yingxaki, sikwazi ukuphatheka kakuhle phaa kuye.

Ewe, mama xa uziva ingathi ufuna loo nto kulungile ndiza kukhangelela indawo yokuhlala abantu abadala kuba mna ndiphangela rhoqo ngeveki. Into endiza kuyenza ndiza kukuthumela imali rhoqo ngeveki ndiza zokubona qho ngempela veki, ndikuphathele iinto ezimnandi ndincokole nawe asoze ndikulahle. Ndiza kuyijonga ndibuyele kuwe uba ithini.

Ukumisela ialam okanye ikhawunti eeselfowuni. Ukumcela ukuba sisebenzise ngeliso elibukhali kumaxesha okuthatha amayeza. Ukugcina amayeza endaweni ecacileyo efikelelekileyo. Ukuqhagamshelana nomguli okanye ugqirha.

Unyameko lobuchwepeshe ukhuseleko nentlonipho nokuthintela lwesizungu.

Imvakalelo yoxanduva kunye nothando uloyiko lokugwetywa luluntu kunye nenkolelombuso okanye amasiko.

Ndingathetha notatomncinci ngobubele ndimchazele ukubaluleka kokusebenzisa imali yenkamnkam. Ndincede ngocwangcisomali okuncinci lwabiwomali oluqinisekisa ukuba imali yakhe isetyenziswa kuqala kwizinto ezibalulekileyo ezifana nokutya, amayeza kunye nezinye izinto zamakhaya. Sogqiba iye igqibele etywaleni ke ngoku umntu akwazi ukuzonwabisa ngemali yakhe yenkamnkam.

Ndingathetha notatomncinci ngobubele ndimchazele ukubaluleka kokusebenzisa imali yenkamnkam. Ndincede ngocwangcisomali okuncinci simse uhlolo lwabiwomali olungaqinisekisa ukuba imali yakhe isetyenziswa kuqala kwizinto ezibalulekileyo ezifana nokutya amayeza kunye nezinye izinto zamakhaya. Sogqiba utatomncinci agqibele ngokuthenga utywala kuba funeka ezonwabisile kuba imali yakhe yenkamnkam le nalapho umntu kufunekile anwabe yimali yakhe.

Ndizobhala ingxelo ecacileyo ndize ndiyidlulise kwingqeba solawulo okanye kwisebe lezempilo ndicele uncedo olungxamisekileyo kwaye ndiphakamise isisombululo ezifana nokubelana ngamayeza phakathi kwekliniki.

Ndiza kuqala ndibabonise intlonipho ndizame ukuthetha nendodakazi ukuba ndicela indithethele ngezandla kulo mama osisithulu. Ndibase kugqirha wezandla ndibase kwi-audiologist ne-speech pathologist kuze kubonwe uba yinto le ngxaki imphetheyo then azame uncedwa yikliniki.

Uxolo ikliniki ehambayo ayizukufika namhlanje ngenxa yempazamo ithumelele abo mongikazi kwenye indawo. Ncedani nisasaze lo myalezo kwabanye kuba ayinakubuya mva namhlanje. Siyaxolisa ngale ngxaki kwaye siza kuzozazisa ngomhla ozayo kulungiselelwe ukubuyela kweenkonzo.

Abathathi indawo zamaziko okhathalelo lwempilo, ziye zincede abanye abantu bakwazi ukufikelela kuzo ukuba zikude ekliniki ezi zinkulu. Ziye zincede abanye abantu umntu akwazi uba nendlela elula angazokwazi ukuthi hayi khange ndikwazi ukuya namhlanje ekliniki kuba ikude.